Bagolo ba tshwanetse go tlhokomelwa ka tsela e e siameng ebile ba tshwanetse gore ba le ba phela ka dijo tse nang le dikotla tse ba fa maatla e seng metogo le dijo tse dingwe ba tshwanetse gore ba dule ba ba ntshiwa ba lo tshameka metshameko ya bolo le metshameko ya matsogo ka gore ba dula ba na le maatla le gore ba dule ba le active.

Ee, nna ke bona gore bagodi ba kgone ba tlhokomele ka ba lelapa la bone ka gore fa ba e e tlhokomelang bagodi teng ga ba tlhokomele sentle ebile a batho bao a bana taba le bone so nna ke nagana gore bagodi ba tlhokomelwe ke lelapa la bone ka gore ba bantsi ba na le ditlogolwana tsa bone gore le bone ebile ke bone ba tla ba tlhokomelang betere.

Dilo tseo tse dintsi tse dingwe tsa tsone ke dintle ka gore bana ba gompieno ga ba tlhokomele batsofe ka lerato kapa ka gore ba ba godisitswe ke batsofe bao ba tlhokomela batsofe ba tse ba itse gore ba shebile bo dintlo le batsofe.

Di bopa maikutlo ka gore sengwe le sengwe se o nne o kgona go se dira o sa ntse o le motse o le motsofe ga o sa kgona go se dira ka gore ga go sana maatla le dilo tse dintsi o no wa o tshwanetse o di dire.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe se se siameng ka gore ke bone batho ba ba ka kgonang go tlhokomela batsofe ka pelo e e siameng le pelo e phothulogileng e botlhokwa ka gore kwa ko ntlong tse batsofe ba isiwang ko tsone ga ba na tlhokomelo e setšhaba le lelapa e ba na leng yone for .

Ke gore, nna ka pono yaka ke gore batho ba bagodi ba tshwara batho ka tsela tse di sa siamang ebile bano bua le batho nkare batho ga se selo ebile gape ba na le go ba le dipelo tse maswe matsatsi a mangwe.

Nnyaa, mafelo ao a duelwe ka gore a diretsweng batho ba dikhutsana le batswadi ba ba sa kgoneng bo ntatemogolo le bonkgono ba sa kgoneng go itirela selo.

Ke akanya gore ke selo se siameng ka gore batsofe ba gompieno, batsofe ba pele ba ntse ba ba sana mafelo mo ba tla dulang teng ga ba setse ba tsofetse jaanong gompieno se ba na le mafelo mo ba tla isiwang teng ba tlhokomele le mo ba ne ba yang.

E ama ka gore batsofe ba kgona go ithekela selo le selo se ba se batlang ka tšhelete ya pension-e ebile ba ka gona le gore ba itlhokomele ka gore ga ba sa sebetsa ebile ba shebile yone tšhelete eo ya pension.

Kopo ya go bona pension-e ke fa o ka tsamaya o ye ko mmusong, o fitlhe ko mmusong o bolelele batho ba mmuso ka gore ba fokotse kapa ba oketse kapa ba ba bontshe gore re ka e lukisa jang taba ya batsofe ka gore batsofe madi a ba wa fumanang ko pension-eng a mannyane ebile a kgona go a lekanetse bone fela.

E etsa sentle, e lukisa malapa ebile e thusa mo e thusang teng ka gore go na le malapa a amang mme batswadi kapa ya batswadi ba losika leo a ba sebetse jaanong pension-e eo ya batsofe e na le go thusa mo dilong tse fitlhang mo dijong le dilo tsa o tlhapa .

Motho o simolola go amogela ga a na le dingwaga tse sixty ka gore jaanong ga se a le mogolo o tshwanetse gore a lo dula ko fatshe a je madi a gage ebile a amogele le tšhelete a pension kgotsa ka gore a a sa na maatla a go sebetsa.

Batho ba ko dipetleleng ba tshwanetse gore ba bangwe ba tsamaye ba ye ko dintlong tsa batsofe ba fitlhe ba ba fa ditlhare ba ba thuse ba ba shebele le malwetse a mangwe gore ba tshwerwe ke eng ba kgone go ba thusa dipetlele tse dingwe le tse dingwe di tshwanetse go ntsha batho ba bangwe ba batho ba tsamaye ba ile go thusa batsofe mo dintlong.

Batho ba tsofetseng ba tshwanetse gore ba bafe batho ba ko dipetleleng dilo tsa bone gore ba kgone go fitlhelela mo ba dulang teng ka gore ba kgone go ba thusa go batho ba tsofetseng kao fela ga ba kgone go tsamaya ba bangwe ba ba palelwa ke go etsa dilo tse etsang gore ba fitlhele ko dipetleleng.

Nnyaaa, mo ke dulang teng ke mo ke tsebang gore batho fela ba tsofetseng ba kgone go tlhokomelwa ebile ba kgone gore ba isiwe le ko dipetleleng fela ba tlhoka thuso kapa ba lemetse.

Go botlhokwa thata ka gore batho ba bagolo ga ba kgone gore ba fitlhele o ditleliniking ebile ba bangwe ga ba kgone le gore ba kgone go tsamaya ka gore batho ba ditleliniki ba tshwanetse gore ba ye ko bone ba fitlhe ba ba fe le dipilisi ka gore batho ba bagolo ba bangwe ga ba kgone le gore ba kgone go itsamaela le ka maoto a bone.

Ke malwetse a bo kankere, bo HIV, bo tTB, bo STI le a mangwe a o bonang gore a tla feleletsa a bolaya batho, ke one malwetse a a mangata kwa ko ditliliniking.

Baagi ba amega botlhoko ka gore ditleliniki di kgakala le bone ebile le di dingata ditleliniki tse kgakala le metse, le metse e mengata ka gore jaanong di amogetswe ko dipolekeng tse senang batho ebile batho ga di ba tshware sentle.

Balwetse ga ba amegile sentle fa go sena melemo ka gore ba tshwanetse gore ba tseiwe ba isiwe kwa mafelong a mangwe mo ba tla fumanang melemo teng ka gore mo ba ba dulang teng ko metseng go na le gore ba felelwe ke melemo.